Mucato lowu ndzi nga wu tsakelaka i wa ndhavuko, hikuva leswi swi tiyisisa leswaku ndzi hlayisa ndhavuko. Swi tiyisa vuxaka, swi kombisa maendlelo ya ndhavuko. Na na lavatsongo va ha dyondzaka va ta kota ta swi vona leswaku wu kona maendlelo ya ndhavuko va ta endla na vona va ya mahlweni va endla swa ndhavuko. Wu tiyisisa na vuxaka, wu kombisa ntwanano naswona wu kota na ku tlhela ku byeriwa va le hansi. Va le hansi loko va swi vonisa leswi va ta tsaka swinene, naswona vukati lebyi byi ta va byi ri lebyi rhangeriweke hi va le hansi. Na vona va ta tsakela leswaku va wu tiyisisa va wu seketela, wu ta va mucato lowu sasekeke.

Leswi a swi endla hi nkarhi lowuya vanhu a va tsandzeka ku ti humelerisa ehandle. Hi nkarhi lowuya a ku dlayiwa Vatsonga va ku tala, hi nkarhi wa xenophobia. Kambe sweswi maTsonga ya ku tala emaJoni emadorobeni lamakulu, a va ha chavi ku ti humesela erivaleni ku katsa na mina. A ndza ha chavi leswaku ndzi mutsonga, ndzi mutsonga wa xiviri, ndzi muTsonga wa ririmi ra le kaya, ndzi mutsonga xidzi, a ndzi chavi ndza ti nyungubyisa hi ririmi ra le kaya. Kasi khale a va chava ku dlayiwa kambe sweswi matsonga tindhawini leti kulu na tihofisini leti kulu hi vona va nga khoma, hi vona varhangeri. Leswi swi encenyeta leswaku vanhu va nga ha chavi ku ti erivaleni ku fana na khale.

A ndzi ta n'wi byela leswaku n'wananga, ku va u ya xibedhlele i ku ti dyela nkarhi hikuva na loko u ta va u yi le xibedhlele ni tlhela ni ku yisa entshaveni. Hikwalaho ka ku a ntshaveni a ko va timhaka ta ku va ku tsema ntsena, kambe i timhaka ta ku ya dyondza na milawu, hi timhaka ta ku ya dyondza na ndhavuko, hi timhaka ta ku ya hi dyondza na ku xixima, hi timhaka ta ku ya dyondza milawu. U endliwa n'wanuna, u byeriwa ku n'wanuna u endla yini. Swin'wana swa kona i swa ku mina tanihi mutswari a ni nga ta ku byela kambe loko u ri le ntshaveni le, va ta ku byela van'wanyana a hi vatswari va wa wena, a va nge chavi na swi va swi boxa. Kambe loko ni ri tatana wena ni ta khoma hi tingana ku vula swin'wanyana, kambe entshaveni va ta swi boxa kunene va nga ti pfinyinganga. Ndzi ta n'wi byela leswaku hambi o ya exibedhela, i ta tlhela ya entshaveni.

Loko ku ri xiambalo xa vaxisati a ni ta xi endla xi va xa mihlovohlovo. A ndzi ta xi endla xi va lexi nga na vuhlalu endzeni. A ndzi ta xi endla ku va lexi xi langutekaka xi vonakaka hambi munhu a ta le kule. Kasi loko xi ri xa vavanuna, a ndzi ta xi endla xi va na na ka ku vonakala ka ku kombisa na na vuhlalu byo karhi endzeni. A xi ta va lexi xi kombisaka na tinjhovo. Loko xi ri xa vavanuna, a xi ta va xi ri tinjhovo, ku ri muhlovo wa tinjhovo, kambe wu ri wa lapi. Ku nga ri tinjhovo leti ti nga ti nga ta xikhumba, kambe muhlovo wa tona onge i tinjhovo loko u ti langutile.

Leswi swi kombisa leswaku vanhu va fanekele va hanya ndhawu yin'we, va hanya va ri vanhu lava tsakelaka, va hanya va swi tiva leswaku hi xilo xi yin'we. Hi ngo hambana hi mindhavuko kambe hi vanhu van'we. Leswi swi hu hunguta na rizondho eka rin'wani ya mindhavuko. Hikwalaho ka ku loko va hlanganile hi ku hambanahambana rizondho, rivengo, mavondzo, ma va kule, ma hunguteka hikuva va kota ku dyondza leswaku hi vanhu van'we. Hi ngo va hi hambana hi mindhavuko ntsena, kasi loko hi ri hina vanhu hi vanhu van'we, hi fanekele hi dyondza ku hanya swin'we hi kha hi hambanile hi maendlelo mindhavuko, hi fanekele hi dyondza ku hanya na varikwavo. Leswi swi ta endla leswaku ku va na kurhula, ku va na rirhandzu emugangeni. Leswaku hi hanya hi ri vanhu van'we.

Ina, ndzi nga tekana na munhu loyi a humaka ka ndhavuko lowun'wanyana. Hikwalaho ka ku handle ka ndhavuko hinkwaswo hi vanhu. Xilo lexi kulukumba i ku hi vanhu hinkwenu. Hi fanekele dyondza ku hanya swin'we, loko hi humaka ka mindhavuko ya ku hambanahambana. Ndzi nga tsakela swinene ku teka munhu loyi a humaka ka ndhavuko wun'wanyana. Hi nga tlhela hi hanya kahle swinene hikuva xilo xi kulu i ku hloniphana, xilo xi kulu i ku rhandzana, xilo xi kulu i rirhandzu. Ndhavuko ku ngo va maendlelo ma hambanile, mara lexi salaku i ku hinkwenu ka hina hi vanhu, naswona hi fanekele hi hanya swin'we.

Ku cinca ka mindhavuko ku cincana ka mindhavuko swi endla leswaku swi hanya kahle tanihi ndhavuko. Naswona vanhu va kota ku va swi tiva leswaku hi lo hambana mindhavuko kambe vanhu van'we. Swi susa rizondho, swi susa rivengo, swi susa ku tekela vanhu van'wanyana ehansi, swi susa vukwele, swi susa na na mavondzo. Kasi loko hi hanya swin'we, swa koteka leswaku yi hanya ndhawu yin'we. Naswona na vana lava va karhi va kula va ta va kula va kha va swi tiva leswaku hi vanhu van'we, hi lo hambana hi mindhavuko.

Xitsundzuxo lexi nga nyikaka vanhu lava, i timhaka ta ku va faneleke va swi tiva leswaku va na ndhuma kwalaho hikwalaho ka vanhu. Hambi va ri na ndhuma ya ku fika kwihi, va fanele va swi tiva leswaku ku xixima, rirhandzu, hi leswi va fanele va tshama va ri na swona. Va fanele va tshama va va ri vanhu lava xiximaka vanhu van'wanyana, va va vanhu lava rhandzaka ka van'wanyana, hikwalaho ka ku va va na ndhuma hikwalaho ka vanhu. Ni nga va tsundzuxa leswaku a va tshami va karhi va ti tsongahata, hikuva vanhu lava ti tsongahataka hi vona va kotaka ku ya fika kule evuton'wini.

Ndzi nga tsundzuxa vantshwa leswaku swakudya swa ndhavuko swi na nkoka swinene. Hikwalaho ka ku swakudya swa ku fana na nkaka, swakudya swa ku fana na miroho ya matsavu, hi swona leswi akaka miri. Ku va ndzi dyuhala ndzi fika la, hikwalaho ka ku dya swakudya leswi. Na kona loko u kurile u ta hambana na swi tlhavitlhavi, u ta hambana na mavabyi ku hambanahambana, hikuva swakudya leswi nga ri ki swa ndhavuko swi chweriwe maphilisi hi ku hambanahambana. Naswona va swi chelela leswaku swi nga boli, hikwalaho ka ku swilo leswiya va swi dyaka eka tinyama letiya ti nga vekiwa, ti vekeriwa tifirijini ti vekiwa tindhawini to hambanahambana, hi tona leti endlaka ku swilo leswi va swi dyaka, va swi dyaka laha ka huku va dya na swona. Maphilisi lamaya ma nga cheriwa ka swakudya leswaku swi nga bohi va dya na wona. Kasi swa ndhavuko a swi cheriwanga nchumu.